Yebo, ngoba banolwazi futhi banesineke nothando lwezinto zasendulo, futhi ngingakuthokozela ukufunda.

Ngizizwa ngijabule kakhulu, ngoba kusho ukuthi abantu sebayacala bayazwana futhi bayathanda amasiko ala banye abantu, futhi kwenza ubuntu nokubumbana. Sivele sibe yinto eyodwa, sithandane siphilisane.

Izizukulwane ezisencane zithanda ukudla kwesizulu kungoba kuphekwa izalukazi futhi bakupheka ngothando. Kubenza behlale bemucemane futhi behlanzekile.

Umakhelwane wangakithi ose akhulile emdala abanendawo emasimi kodwa amanzi bekangekho bekahlukumezeka kakhulu ngoba bekanga khoni ukwenza izitshalo ukuze avune. Bekuthakatha isikhathi eside ukuze etshale ezevuna futhi. Imiphumela wungukuthi abazange avune izitshalo ezifanele.

Uthando ngoba vele konke kusukela ethandweni. Okunye nokunye kulandela emva kwethando. Imali iza emva kothando, futhi iy'nkolelo ziveza sivela phakathi othandweni. Ngaphandle kothando akubi nomshado. So kudingeka uthando ukuze kube nomshado.

Besifundiswa ngezinto zendabuko futhi nekuphatha abantu ubuntu, nokwenza ubudlelwane nabanye abantu. Futhi kusizile kakhulu ngoba ukusho ukuthi ngifundile futhi ngibonile. Ngifunde uthando futhi nobuntu ngibufundile.

Bagcina imidwebo, nemibhalo, nezindlu ukuze bafundise intsha yamanje ngokubaluleka kwezinto zasendulo. Imiculo babafundise yona, ukupheka ukudla kwasendulo, nemiculo, nezinto zokugqoka, ukuze bakwazi ngendabuko yabo futhi kubagcine bekuthanda futhi .

Yebo, kungoba empilweni uyamudinga umuntu ozokusekela akusize, ngekwezempilo nokwezezimali, futhi nje nangakwezothando.

Zingenza ngizizwe ngithokoze kakhulu futhi zingenza ngibuyiseleke emoyeni. Ngikhumbula abogogo bami basendulo ngezikhathi zabo besathandana bekhula futhi bephila emhlabeni.

Bazigcoka bazigcoka ngelanga lendabuko i-Heritage Day, futhi bazigcoka bazimeshanise kungasafani nasendulo. Benza isimanje sabo.

Ngingatshela wonke umuntu wasemphakathini wasemakhaya ukuze aveze amasu akhe. Ngisebenzisane nabo nokuphakamisa, ukuze ngiciniseke ukuthi wonke umuntu ujabulile futhi unelisekile ngalesi ngalesi ngalesi senzakalo esizowenzeka, futhi wonke umuntu uhlezi ejabulile futhi eqinisekile ukuthi lo mhlaba uyalinganiswa.

Ukuthi bafundisile futhi bafunde ukuphila nabantu, nokuphila emphakathini, nokuziphatha, nokunakekela futhi nokuthanda abanye abantu.